Njengomuntu eseneminyaka ethola usizo lwezempilo oluyisisekelo, manje njengoba ngihleli ngihlele ukuqala umndeni kunezinto ezibalulekile engizicabangayo uma ngithuthukisa i-medical aid yami. Okokuqala, ngibheka ukuthi uhlelo olusha lungahlanganisa izidingo zomndeni lokhu kufaka ukukhulelwa, ukuzalwa nokunakekelwa kwezinsana, lokhu kubalulekile ukuze kube nokuvikeleka uma kwenzeka okungalindelekile. Okwesibili, ngicabangele inani lezibhedlela ezisohlwelweni ikakhulukazi ezikubufuphi nami ukuze kube lula ukufinyelela ezinsizeni ngesikhathi esisheshayo. Okwesithathu, ngihlola izinzuzo ezingeziwe ezifana nokuvakasha kudokotela bezingane, ukuhlola njalo kwezingane nokugomela, ekugcineni ngibheka nezindleko zanyanga zonke nokuthi zifanele yini isibelo mali somndeni esisha. Lokhu kuqinisekisa ukuthi sinokuthula kwengqondo uma kuziwa kwezompilo zomndeni.

Njengomuntu oseneminyaka ethola usizo lwezempilo oluyisisekelo manje njengoba ngihlela ukuqala umndeni kunezinto ezibalulekile engizicabangayo uma ngithuthukisa i-medical aid yami. Okokuqala, ngibheka ukuthi uhlelo olusha oluhlanganisa izidingo zomndeni lokhu kufaka ukukhulelwa, ukuzala nokunakekela kwezinswane, lokhu kubalulekile ukuze kube nokuvikeleka . Okwesibili, ngihlola izinzuzo ezingeziwe ezifana nokuvakasha kudokotela bezingane, ukuhlolwa njalo kwezingane nokugomela. Ekugcineni ngibheka nezindleko zenyanga zonke nokuthi zifanele , lokhu kuqinisekisa .

Kwakukhona isikhathi engizizwa ngikukhangathekile ngokuphelele ngesikhathi ngizama ukugcwalisa amaphepha omshwalense wempilo, ngangingakaze ngihlangane namaphepha anamanga anzima kangaka. Kwakunezinto ezifana ne-beneficiary, premiums, policyholder amagama engingazi ukuthi asho ukuthini, ngazama ukubuza umphathi wezinsiza kodwa naye wayengathathi isikhathi sokuchaza kahle. Ngazizwa ngididekile nginovalo lokuthi ngizokwenza amaphutha elikhulu elizongilimaza esikhathini esizayo, kwakufana nokuba sengxoxweni engingaqondi lutho kuyo. Ngalesosikhathi ngabona ukuthi kubalulekile ukufunda ngalezi zinto, kunesikhathi noma ukufuna usizo kumuntu ongakuchazela izinto zibe lula.

I-overdrive yomuntu siqu ingaba ithuluzi eluwusizo kakhulu kubantu abafana no-Karen uthisha oneminyaka engu-twenty eight, owukuthi ngezinyanga zasehlobo imali yakhe ingalingani njengoba enginayo imali eyengeziwe ngaleyo nkathi. I-overdraft ingamsiza ukuthi akwazi ukukhokha izindleko ezibalulekile ezifana nokuqasha, ukudla nezinye idingo zansuku zonke ngaphandle kokungena ezikweletini ezinzima, uma i-overdraft isetshenziswe kahle okusho ukuthi uyayibuyisa ngesikhathi futhi akayisebenzisi ngokweqile. Ingaba yindlela yokulawula kahle imali nesikhathi esinzima, iphinde inike umuntu ukuthula kwengqondo ngoba uyazi ukuthi uma kube nezindleko ezingalindelekile usengayisebenzisi i-overdraft ezikhundleni, sokucela izimali esikhundleni sokucela imali kwabanye abantu.

Ukufaka isicelo semali mboleko yomuzi kungumuzi omkhulu, ugcwala injabulo kodwa ngesikhathi esifanayo ukukhathazeka kakhulu, into engikhathazayo kakhulu ukuthi ngabe sizokwazi yini ukukhokha le mali mboleko isikhathi eside, ikakhulukazi uma kwenzeka izinto zingahambi kahle emsebenzini noma empilweni. Ngiyesaba izintshisekelo eziphezulu ezingaholela ekutheni sikhokhe imali eningi kunale esiyibolekile futhi kunezinto ey'ningi ezingaqondakali kahle esemibhalweni yezezimali, ngiyesaba ukuthi singaphuthelwa okuthile okubalulekile. Kodwa ngesikhathi sinye umuzwa wokuthi sizoba nendawo yethu yokuhlala, indawo izingane ezizoyibiza ikhaya, uyawenza wonke lamathambo afanelekile.

Uma bekufanele ngifundise umuntu osendaweni eqhelile ukusebenzisa inkundla yemali ephathwayo okokuqala, bengizogxila ey'ntweni ezisisekelo kuqala bengizomchazela ukuthi iyini imali ephathwayo, ukuthi ingasetshenziswa kanjani ukuthumela, ukuthola noma okugcina imali kwifoni. Ngabe sengimkhombisi isinyathelo ngesinyathelo ngisebenzisa ulimi olulula futhi ngimbonise ngokwenza phambi kwakhe, njengokuthi afake iphini, akhethe umuntu, abhale inani bese ethumela. Ngabe sengimvumela azame yena, ngimugade ngiqinisekise ukuthi uyayiqonda yonke into, ngabe futhi ngigcizelela ukuphepha ukuthi awukagcini iphini endaweni engaphi ephephile futhi angabelani nabanye. Ukuphindaphinda nokubekezela kubalulekile ukuze aqiniseke futhi azithembe.

Ukutholakala kwe-overdrive kuyikhonya elikhulu endleleni abantu ababona ngayo isibopho sezimali, ngokuthola ithuba lokusebenzisa imali engaphezu kwalokho abakufakile ebhange, abantu bangaqala ukubona ukuthi ukuphatha imali ukudinga isibopho leso. Kuyabafundisa ukuthi imali abayisebenzisayo bayoyibuyisela futhi uma bengaphakathi kahle, bangaba nezinkinga zokukhokha izikweletu. Ngakolunye uhlangothi i-overdraft inganikeza abantu ithuba lokuphuma ezimeni ezinzima okwenza bakwazi ukusukumela phezulu futhi bazithathele izinqumo ezibalulekile nokuphatha izimali zabo. Uma isetshenziswa ngokuhlakanipha ingakhuthaza ukuzethemba nokuthuthukisa amakhono abo okuphatha imali.